Ke tlo kgetha dipina tsa soul RNB hobane dipina tsenana di tsamaellana, le se re kopantshitseng letsatsi leo e leng, lerato le kopano dipina ng tsa soul RNB di bua ka tsenana di le pedi mme ke nahana dia tshwaneleha For lona Letsatsi lena la baratani, e leng la manyalo hobane di bua ka lenyalo le dikamano tsa marato tsa batho ba babeding?

Eya, bokgoni ba ho phahaphama ka nako tseo tsa mesong, ho kena inthaneteng bo teng. Mme ha ke phaphame bosiu jwalo ke etsa tsaka tsa poraefete. Le tsa mosebetsi hobane ntse ke ba ke leka ho batla mosebetsi ho tsona. Mme ke leka le ho phetha mabaka a mang a ka a nka nka hlokang ditshebeletso tsena tsa data.

Ke tla mmolella hore router ya ka e se tlotse palo eo ya selekane mme e ke se kgone ho kenya batho ba bang haba .

Seo re ka se etsang hore re seka bua maka, ke hore e mong le e mong a shebe ditaba tsa hae. Mme a shebe tseo tse mo tlammeng. A tlohelle ditaba tsa batho.

Ke nkile dikgwedi tse pedi ho elellwa hore ba hack-ile Wi-Fi ya ka. Mme sena ke se hlokomediswa ke hore Wi-Fi ya ka e se e tsamaya ka lenama. Mme ha ke tletlebela batho bao ba thuso ba la mpolella hore ke kenye code tse pedi hore ba se kgone ho e hack-a.

Ke ikutlwa ke sa thaba hohang hobane le rona re na le talente e lekanang. Ebile ka nako tse ding e fetang ya batho bao ba difilimi tsa kantle ka mose ho mawatle. Mme ne nka rata ha difilimi tsa rona di ka hlahiswa hore ba tle ba bone bokgabane ba rona le talente eo re ka ba bontshang yona re le Afrika Borwa.

Sebini se ke se ratang ke sebini se bitswang Msaki. Mme seo ke se ratang ka ena ke hore o bina ka leleme lena la se-Xhosa. E leng ntho e sa tlwaelehang monana Afrika Borwa. Mme o mmona ka ho bina feela hore o motlotlo ka leleme la hae.

Ngwana ka, bolo e monate ka ha e batla mahlale. Bolo e batla o be le sefuba. Mme bolo hore o e rate, e hloka hore o be le lerato. Ke kgona ho tlosa nthong tse ngata, mme monate wa teng o bona ha o shebile ka mokgwa oo e thabisang batho ba e shebellang.

Nka mo eletsa hore a ithute kapa a itlwaetse ho bala dikoranta, di-magazine, jwalojwalo. Mme a di bala eka o bala ditaba.

Tse hlano tse tshelela tse nka di hokelang ho Wi-Fi. Empa ha di ya di di ba ngata, kapa palo e ntse e nyoloha, Wi-Fi e batla e ba lenama. E, e re ke o bolelle senana, hore na e sebetsa jwang. Disebediswa ka ho fapana ha tsona, di sebedisa, e bitswa internet speed e fapaneng. Mme ha di kopana di fapane, di hula matla a sa tshwaneng le a sa lekaneng, di a di batla di baka kgokahano ho Wi-Fi mane . Ke ka mokgwa oo e nang hoba e kgonang ho ba lenama ka nako tse ding.

Ee, morenaka. Seo nka o eletsang ka sona ke hore o e hlakole data bundle enana ka ha hao sa kgona ho ba le tjhelete ya ho e patala. Mme sena ke a utlwisisa. Ke a utlwisisa mathata ao a ditjhelete o kopaneng le ona. Mme re le kgwebo enana, ha re no kgupiseha ha o nka qeto ya ho kgaola ditshebeletso tseo re o fang tsona.

Di-company tse ding haholoholo di-company tse nyane kapa di-company tse qetang ho thehwa, haeba ho na le loadshedding. Be ke bone khampani e kwalwa ka nako eo ba sa tlwaelang ho kwala ka yona. Pele ho nako ya ho tshebetso. Hobane ha ba sa na mollo, mme ha ba sena mollo ha ba sebetse. Empa mosebetsing wa ka ba na le generator-a. Mme generator-a ena ha mollo o tima e kena sebakeng sa mollo, mme mosebetsi o tswela pele.